Njengomlandeli we-team yaseOrlando, umdlali oye wabalasela endimthandileyo futhi odlala kakhulu nguRae Thoma Rae Fetsa Mokoena. Lo, lo mdlali uye wadlala futhi uye walincedisa kakhulu iqela lakhe uba nalo libalasele kwiligi yebhola yaseMzantsi Afrika.

Kwibhola yombhoxo umdlali oye wabasela kakhulu endiye ndamthanda nguSiya Kolisi kuba uye wakhokela Amabhokobhoko njengekapteni uba ayowina indebe yomhlaba eFrance.

Imidlalo enobundlobongela kakhulu esezifowunini iye ibachaphazele kakhulu abantwana abasakhulayo, ngoba ke bathatha laa nto abayibonayo isenziwa phaa kula midlalo yokuba kubethwa abantu, kuhlatywa abantu, kudutyulwa abantu. Baye bafune uyenza kwabanye oontanga babo ezikolweni nasezindaweni zokudlala ekuhlaleni.

Umhlobo wam ebingumntu othanda ukucula. Waye wathatha umculo wakhe wawufuna ukuwuguqula ukuba umenzele ingenelo yemali. Amaginxiginxi ahlangabezana nawo kukuba ke ngoku abantu bawuthenge umculo wakhe uzokwazi ungenisa imali.

Noko seyitshintshile into yokuba iqela lebhola ekhatywayo eMzantsi Afrika eliyiBafana Bafana lingasaphumeleli. Noko lenza kakuhle kakhulu ngoku. Ukuba siyakhumbula lisuka nakumjikelo wokugqibela we-Africa Cup of Nations kulo nyaka ungapha kwalo uphelileyo.

Iindidi zemidlalo endingathanda uba zibe khona ekuhlaleni, ngumdlalo webhola lombhoxo, ibe yi-cricket. Ndichaza loo nto kuba kugcwele umdlalo webhola ekhatywayo ekuhlaleni apho ndihlala khona. Ke ngoku abantwana ebaye bathi bathande okanye babe namandla kwezi ezinye iindidi endizibalileyo bayahleleleka ekufumaneni ukudlala into ababalaseleyo kuyo.

Imidlalo inceda kakhulu kuba abantu baye bakwazi uphuma futhi ezindlini bakhe badibane nabanye abantu nxa basemidlalweni. Futhi baye bakwazi nothetha ngendlela abaziva ngayo neemvakalelo zabo zodandathenga. Kuye kukwazi ke ngoku kube bhetere kunokuba umntu nxa ehleli endlini eyedwa.

Ilizwe ladibana lamanyana ukuba livuyisana neqela lebhola ekhatywayo laseMzantsi Afrika, iBafana Bafana. Samanyaniswa yinto ukuba ilizwe laliphumelele lilonke, nanxa kwakuphumelele iqela lebhola lodwa kodwa eentliziyweni zabantu baseMzantsi Afrika babephumelele bonke. Iyiyo le nto edale uba bamanyane, ngokukuvuyela iqela lebhola.

Umdlali wentenetya obhinqileyo ophuma izandla ngokoluvo lwam nguSerena Williams waseMelika. Yena ndithi uphuma izandla kuba ihlale inguye endiva eyokuba ubalasele nasezindabeni zentenetya yababhinqileyo.